Iyaxhomekeka ukubana uyithenga kweyiphi inethiwekhi. Idatha iyathanda uba duru kwezinye inethiwekhi iphele msinyane, kwezinye iyathanda uba tshiphu and then ihlale. So iyaxhomekeka ke ngoku.

Ndingaqala ndicime iWi-Fi yam, emva koko ndiyivule ndiyiristathe, ugqiba kwam ndisondele kufuphi ne-router le yam. Ukuba ezi ziyi-two izinto azisebenzi ndizawusebenzisa idatha okanye ndisebenzise i-hotspot yefowuni.

UFacebook injongo yayo kukuqala uqhagamshelwano nabahlobo, iintsapho naye wonke umntu. Yena uFacebook usetyenziswa ukwabelana ngeefoto, iividiyo kunye neendawo othe waya kuzo. Isikakhulu isetyenziswa for ukuxhulumana nabahlobo bakho, neentsapho kunye nabanye abantu. ULinkedIn yena injongo yakhe kukwakha ubudlelwane , kusetyenziswa ukwabelana ngeziphumo zomsebenzi, izatifikhethi namava omsebenzi. Noba uyafuna umsebenzi uwufumana phaa okanye unikwe amathuba omsebenzi.

Ndayifumana ngoba ndandipase u-grade six. Ndavuya kakhulu ukuyifumana kwam.

Ndingambuza ukubana usebenzisa eyiphi inethiwekhi, ndimbuze ufuna ufaka idatha yamalini.

Iindaba zobuxoki xa zisetyenziswa ngexesha lwamaphulo onyulo azibangeli nje ukungathembeki kwezopolitiko ziye zonyusa umsindo, zidide abavoti, zize zabonakala ubulungisa kunye nenkululeko kunyulo. Iindaba zobuxoki ziyabhidisa isidima sabaviwa, zidida, zidida abavoti, zinokuxhaphaza iimvakalelo zabantu. Zingasetyenziswa njengezixhobo zokulwa phakathi kwamaqela, ziphazamisa uluntu ngokubanzi.

Ndakhe ndadibana nenqaku lobuxoki kwi-intanethi elalisithi urhulumente uza kucima iiakhawunti zabantu abangahlawuliyo i-DStv. Nangona lalifana nenyani, ndajonga kwisayithi esemthethweni, ndajonga umthombo, ndafunda neengxelo zabanye. Oku kwandinceda ukuba ndingakholelwa lula ndize ndingabelani ngento enokubangela uloyiko kwabanye. Ndakhuthazwa kukufuna ukwenyaniseka nokuba noxanduva xa ndisebenzisa ulwazi kwi-intanethi.

Imibhaco entsha ifikile, ithungwe ngothando, ihonjisiwe ngobuchule kwaye zonke iintlobo zomzimba. Amaxabiso ayo aphantsi, imibala ekhanyayo, ummilo ogqibeleleyo. Yizani ke nizowuthenga.

Xa ndifuna ukubukela imuvi nabahlobo bam ukuba kuphakathi enyangeni siyahamba siyibukele endlini kodwa ukuba kunge-month end siyakwazi ukuphuma sihambe siye kwezo ndawo kubukelwa kuzo ii-movies like into iindawo ezifana neesinema and ukuba ikhona imali. And naphakathi evekini, ukuba kuphakathi evekini iifilimu sizibukela phakathi endlini.

Ewe, ndiyawumamela ngoba ndibhiliva or ndithemba ubana laa nto ithethwa phana iyafana nale izawube ithethwa kumabonakude. So unomathotholo, ewe, ndiyawumamela.

Kulula ukuqulunga iindaba zobuxoki ngenxa yokuba wonke umntu angazenza. Abantu abahloli nyaniso, iinjongo ezingalunganga zabanye abantu kunye nobuchwepheshe obuphambili obungakwazi ukuvelisa izinto ezinjengezo zenyani. Oku kufuna ukuba sonke sibe noxanduva lokuba ziphicothe, sicinge nzulu kwaye singasasazi nantoni na esingaqinisekanga ngayo.